Izikole zingaqinisekisa ukuthi izinhlelo zezemidlalo zikhuthaza ukubandakanya kwabo bonke abafundi kungakhathaliseki izinga lekhono noma izindlela ezilandelayo. Ukwakha izinhlelo ehlanganayo, nikeza amathuba kubo bonke ethile abayithandayo.

Ukuziqeqesha ngokweqile noma incindezi eyeqile emidlalweni yentsha kungaholela ezinkingeni eziningi ezikulo mzimba ezingokwegqondo nezokomphakathi. Nazi izingozi eziyinhloko ehamba phambili. Ukulimala komzimba.

Imidlalo yesintu iyingxenye ebalulekile yamasiko futhi ikhetheke kakhulu ngenxa nezici zayo ezijulile zamasiko zenhlalo nezemfundo. Uma siqaphelisa nemidlalo yevidiyo yesimanje, ukhona umehluko obalulekile, ikakhulukazi uma sibheka amakhono afundwa ngabahlanganenyeli. Yini eyenza imidlalo .

Yebo, uma ngicabanga ngemidlalo yendabuko ngizwa ngixhumene kakhulu ngesikhathi esedlule ngibona izizukulwane zangaphambili ezingadlalanga nje kuphela kodwa ezaphatha le midlalo njengendlela yokufundisa ukuxhumana nokwakha ubumbano. Kwenza ngizizwe ngiyingxenye yomlando ophilayo, okuwubufakazi bahlakanipha kwabantu bethu kuwo wonke umuntu.

Imidlalo yendabuko ingaphila esikhathini sobuchwepheshe, kodwa kuphela uma inikezwe indawo inakekelwa futhi ishintshwe nobuhlakani ukuze ihambisane nezizukulwane yamanje. Kodwa yebo, kukhona ubungozi obungathi ilahleke uma inganikwe ukubaluleka ezikoleni ezisemphakathini nasemindenini.